Ngokubona kwami indima okumele idlalwe ngobaba emishadweni wabo, ukuqinisekisa ukuthi umndeni uhlezi ujabulile futhi uhlezi unakho ukudla, bondle ngey'khathi zonke, bajabulise umndeni, imindeni yabo.

Uma kufika abakhongi kubo kwentombi ezolotsholelwa, bafike ebese beyavulelwa, bakhokhe imali yokungena bahlaliswe phansi, kukhulunywe ngenani lemali okuzolotsholwa ngayo. Kuze kufike kwinani elithile okuzovunyelwana ngalo, ebese bayaphakelwa bedle, bahambe.

Uma kunomshado wesintu kuyasinwa, kubhiyozwe, kukikizwe, kudliwe ukudla kwesintu, kuculwe umculo wesintu, kudlalwe nemidlalo yesintu.

Imithandazo nemikhuba eyenzeka ngesikhathi sokuzalwa kanye nemikhosi yokuqamba amagama ihluka ngokuthi kwezinye izindawo kulandelwa inkolelo yakhona ukuze kuqanjwe amagama.

Izipho abakhongi abangaziphatha, njengemvulamlomo, ugologo, isamba semali enkulu kanye nempahla yasendlini.

Ukudla ikakhulukazi okwesintu kuyabahlanganisa abantu baleso sintu. Kuyabasondeza abantu kakhulu, ukudla kwenza abantu bajabulelane, bakujabulele ukuhlala ndawonye, kuyabahlanganisa.

Imizwa ehlotshaniswa nezinkolelo zendabuko ezikolweni ezingokomoya zingipha umuzwa wakududuzeka, umuzwa wokuphepha nowokuxhumana ngezindlela eziningi ezahlukene. Lokhu kwenza ukuthi ngithathe izinqumo ezingcono empilweni nsukuzonke.

Amalobolo indlela yokwakha ubuhlobo phakathi kwemindeni emibili yalabo abazoshada. Lokhu kwenziwa ngokuthi abakamkhwenyana bakhokhe imali ethize, emndenini wakwamakoti.

Imishado ehleliwe angeke ize isebenze ezikhathini zanamuhla, isiphelelwe isikhathi ngoba sekunamalungelo manje. Umuntu unelungelo lokushada umuntu amthandayo amfisayo. Imishado ehleliwe isifana nokwephula ilungelo lomunye umuntu okuyicala elibomvu.

Isiphandla, ibheshu, ezinye zobuhlalo besintu sesiZulu. Kubalulekile kakhulu ngoba abantu kubenza bakhumbule. Bugcina isintu, ubuhlalu bugcina isintu benza abantu, bazikhumbule ukuthi bangobani, isintu sabo basikhumbule ngey'khathi zonke. Lokhu kungagcinwa ngokuthi kubungazwe isintu iminyaka neminyaka.

Usiko lokugqoka njengabantu bokufika ukunikela ngendlela engeyinhle emphakathini ngoba abantu balahlekelwa amasiko abo, balaxaza ububona, bagqoke ngendlela yabantu bokufika. Bagcina bengazazi ukuthi bangobani bayaduka.

Abadala, abadala indima abayidlalayo kulezi zimo zemikhaya ukuthi bathonywa, bathonywa izingane, bathonywa izingane ngendlela yokuphila kwasemadolobheni. Lokhu kwenza ukuthi izingane zingabe zisathonywa indlela kanye nezimiso zesiZulu ngenxa yokuthonywa izimiso zasemadolobheni.